Ndandizama ukuthenga idatha yeveki kaVodacom. Ndaze ndafumanisa ukuba xa ndingene kwiephu kaVodacom ndingayifumana ngexabiso eliphantsi xa ndithe ndathenga ndisebenzisa iephu leyo.

Yacima iWi-Fi kunye nombane ndiphakathi kweemviwo zam zokuphela konyaka. Ndayisombulula ngokuba ndisebenzise idatha ukungena ndiphendule iimviwo ezo.

Ndingangakwazi ukusebenza ngaloo mini ngoba ndisebenza ngayo.

Ndingasebenzisa ifowuni yam ukubukela, ndingene kuYouTube okanye kwiephu ka-DSTV.

Ukuba ndinokuchitha usuku ngaphandle kwe-smartphone sam ndingaziva ndikhathazekile kwaye ingqondo yam ingasebenzi ngokupheleleyo, ngoba ndisebenzisa yona ukufumana imiyalezo kanye nokungena emsebenzini.

Ngokwenza iakhawunti yam ukuba ibe prayivethi ingabonakali kuwonkewonke nangokuripota loo akhawunti yaloo mntu wenza ukugeza ukuba mayivalwe.

Ngokufunda iindaba ezivela kumaziko osasazo okanye amaphephandaba athembekileyo.

Siza kufaka imifanekiso neevidiyo zabantu benxibe le mibhaco ndiyithengisayo, bekuzisusa ezahlukeneyo. Nditsho ndixele ukuba bangaqhagamshelana nabani na xa umntu efuna imibhaco leyo.

Ndakhe ndangena endaweni yokutyela ndacela iiphasiwedi yeWi-Fi, andayinikwa kuba bebesithi iWi-Fi yabo ayisebenzi. Ndaziva ndidanile kakhulu kwaye umdla wam waloo restaurant wehla kakhulu.

Facebook liqonga lokuqhagamshelana nezihlobo nokuncokola. Logama Instagram eliqonga lokubukisa ngemifanekiso.

Umntu ofuna ukwenza isibhengezo ngeshishini lakhe lokubhaka angasebenzisa la majelo okuncokola. Facebook, Instagram, noTikTok.

Iinkampani ezinintsi zisebenzisa A-I chatbots ukuze ziphendule imibuzo yabathengi kwi-intanethi kuba i-AI chatbots zisoloko zikhona nangaliphi na ixesha ukunceda abathengi. Kwaye ziphendula ngokukhawuleza, zicuthe iindleko zenkampani zokuqesha abantu abaninzi.

Ndingayilungisa ngokuba sibe nomthetho wokuba phakathi kwamaxesha athile xa bebuya esikolweni ndiyazithatha iifowuni zibe kum kwaye ngexesha lokutya sonke sihlala ndawonye kungabikho mntu osefowunini.

Ucocongwe lomdlalo wedrama series endithanda ukuyibukela kwi-intanethi nguThe Resident. Ndithanda ukuba ibonisa ngemicelimngeni abajongene nayo oogqirha.

Makazi, ndicebisa ukuba ufumane iWi-Fi ye-uncapped fibre. Yona inespidi esiphezulu seintanethi kwaye usebenzisa idatha waya waya ngokungenamda.

UFacebook liziko lokuncokola nokuqhagamshelana nezihlobo logama uLinkedIn elijelo lokufuna imisebenzi.

Isihlobo sam sabelwa imali ebhankini ngenxa yokusebenzisana unxibelelwano lweWi-Fi olungakhuselekanga.

Ndandifumene umyalezo onelinki ekufuneka xa ndiyicofile ndingene kwi-intanethi kwaye mna ndandingenadatha. Ngoko zange ndikwazi ukuba ndifumane kakuhle ezo nkcukacha.

Ndandibona indaba ezibubuxoki ezichaza ngokusweleka komdlali ophambili kamabonakude. Into endikhuthaza ukuba ndiphicothe, yinto yokokuba eli phephandaba ndandingalithembi kakuhle ngoba amaxesha amanintsi likhupha iindaba ezibubuxoki.

Ndadibana neziphumo zolonyulo kwiqonga elithile le intanethi leendaba lisasaze iziphumo. Ndazikholelwa kanti ezo ziphumo ayizizo.